Afrika Borwa e na le palo e phahameng ya batho ba phelang ho yona ho kenyeletsa batho ba tswang dinaheng tse kantle e leng se etsang hore dijo tse fumanehang ebe tse tlase haholo. Ho anela batho bohle ka pono ya ka Lefapha la tsa Temo le Kgolomente ba lokela ho sebedisana mmoho le bo mmapolasi le bo rapolasi ho bontshana hore ba ka etsa jwang hore dipolasi di hole mme dijo tsa teng di anele batho bo bohle ba phelang ka hare ho naha, mme le batho mahaeng a bona ba fumane tsebo, thupello le disebediswa tse hlokahalang hore ba leme malapeng a bona hona le hore ba ye mabenkeleng ba lo reka dijo.

Ke nahana hore batho ha ba ka kga ditholwana tseo tse dipolasing tseo ba ka ba na le dikgohlakgohlano le beng ba dipolasi ho ba ka ba fumana ntse bakga dipolasing tseo tsa bona. Hobane sebaka sa motho ke sebaka se hlomphehang se leng hore mang le mang ha tlameha ho kena ho sona ntle le tumello.

Tsela ya ho etsa veini ke tsela e kgahlisang haholo, empa ha ke na kgahleho qalong kgwebo ya ho etsa vein ha o batla ho qala kgwebo ya ho etsa veini o tlamehile o tsebe hore veine ya hao e tla be e le ya mmala ofe ho ya ka mefuta e mebedi e re nang le yona ya merara Afrika Borwa. O tlamehile o tsebe merara ya hao o tlo e fumana ho tswa kae ho tla o etsa veini ya hao. O tlamehile o tsebe tsela le tshwanello ya ho etsa veini ho re e se ka ba ama batho ka tsela e fosahetseng o tlamehile o bane le sebaka se hlwekileng sa moo o tlo tla o etsetsa veine ya hao teng.

Mabenkele a maholo a sebedisana le bo mmapolasi le bo rapolasi ba fapaneng ho ya ka tseo ba di lemang dipolasing tsa bona ba di abela mabenkele ana na ho ya ka palo e leng hore ba dumellane ka yona le tsela e leng hore bareki ba reka ka yona mabenkeleng ao a maholo.

Beng ba mabenkele a maholo ho ya ka mabitso a bona a fapaneng ba na le balemi be leng hore ba ba tshepile mme ba sebedisana mmoho le bona hore ba ka ba abela meroho e meaho ya mefutafuta e lenngwe hore ba e hloka mabenkeleng a bona hore ba tle ba e abele bareki ba bona ka tsela e leng hore bareki ba reka ka yona le tumellano e leng hore ba dumellane ka yona le balemi.

Motswalle rakgadi o mpolelletse hore dipalesa tsa sonneblom di sebedisetswa ho etsa ntho tse ngata haholo jwalo ka ho etsa ntho tse leng hore re itshasa ka tsona mmeleng ya rona melomong ya rona le meriring ya rona re dule re hlweke ile re nkga hamonate le letlalo la rona le dule le le bonojana. Hape le sebedisetswa ho etsa ntho tse kang di self ho re re na le mone leng hore re utlwile bohloko teng, empa boholoholo dipeo tsa soneblomo re di sebedisetsa ho etsa mafura e leng hore re pheha ka ona metseng ya rona.

Moahisane ke jetse dipalesa tsa canola. Canola e thusa haholo ho etsa hore di-amino acids le mafura a dula a le palong e lekaneng mme dipeo tsa canola di thusa ho etsa mafura ao re phehang ka ona hape ao re bakang ka ona mme se salang ha o qeta ho etsuwa mafura ao. Re se sebedisetsa ho etsa manyoho ho etsa dijo tsa diphoofolo tsa dipolasing le ho etsa dijo tsa diphoofolo tse re phelang le tsona mahaeng a rona.

Hore ke be mmakgwebo ya phethahetseng ya etsang dijalo tse nepahetseng tsa ho etsa tee ya rooibos ke tlamehile ke jale lefatsheng le leng hore sand-a ya teng ke monyang metsi ka pelenyana. Lefatshe e be le leholo le tlo anelang dijalo tsaka tsa rooibos hobane di ya ikatisa mme di hloka lebala le leholo. Ke tlo tla ke jala ka nako e leng hore ke ya mariha ha pula ena hape ke tlo tla ke jala ka nako ya hlabula pula ele siyo mme ka nako ya hlakubele ke tlo tla ke ntsha dijalo tsaka tsa ho etsa teye mobung, mme ke lo etsa tee ya mmala o motala kapo o sootho.

Hore ke be mapolasi a hlwahlwa ebile ya ruileng ho jaleng cotton ke tlamehile ke etse bonnete ba hore ke jala cotton ka nako e leng hore pula ena ka yona mme ha pula e qala dijalo tsa ka se di le mobung e le nakong ya Mphalane le Pudungwana mme ka nako ya Motsheanong le Phupjane ke ntsha dijalo tsa ka mobung. Ke etse bonnete ba hore mobu o ke jalang ho ona ke mobu o leng hore o kgona ho dula mme o tshware dijalo hantle. Le ha ho na le pula e ngata haholo hobane cotton e kgona ho holela moo e leng hore pula e ntse e le ngata haholo mme dijalo tsa ka di kgone hore di hole hantle ke tlamehile ke bane le sebaka se leng hore se seholo hore dijalo tsa ka di hole hantle mme ha di hole ke kgone hore ke etse tjhelete ka tsona.

Tjhe, ha se monahano o nepahetseng ho ka jala moba polasing ya ka e Northern Cape, hobane Northern Cape ha e na pula lefatshe la teng ke le tjhesang haholo empa Natal ha o na le pula e lekaneng e ngata, e leng hore e etsa moba o kgone ho hola hantle.

Maafrika Borwa a nang le kgahleho ya ho qala kgwebo ya polasi le bao e leng hore ntse ba hola kgwebong tsena tsa polasi ba sokola haholo hobane ha ba fumane menyetla ya dithuso tsa ditjhelete e lekaneng ho tswa lefapheng la temo mme sena se ba etsa hore dikgwebo tsa bona di se ka ba na le kgolo e lebelletsweng sena se ba etsa hore kgwebo tsa bona di hole ka tsela e monyebe haholo mme ba e leng hore ke barui ke bona ba kgonang ho hodisa dikgwebo tsa bona ka ho sebedisa ditjhelete tse tswang dipokothong tsa bona le ho kopana le batho ba maemo a itseng e leng hore ba tsebana le ona mafapheng a na ba thusanang ka ditjhelete hore ba kgone ho hodisa dikgwebo tsa bona ho fetelletseng.

Nna le mosebetsi mmoho wa ka re ne re bua ka tsela eo e leng hore re elelletswe hore kgwebo ya patsi e na le tjhelete e ngata mme ho kaba jwang ha re ka theha kgwebo ya rona ka thoko ya ho rekisa patsi re rekisetse patsi ena setjhabeng mme ha nako e ya re ithute hore re sebedisa jwang patsi. Ho etsa dipampiri tse ngollang re hodise kgwebo ya rona mme kgwebo ya rona e kgone ho sebeletsa setjhaba sena se re dulang ho sona re kgone le ho etsa tjhelete ena e re etsang mo re sebetsang teng.

Rapolasi nakong ya kotulo ya poone ya rona re fumana mathata a mangata jwalo ka hore poone e be e sa hola hantle ka baka la ho sa fumane metsi a lekaneng ka hodimo le ka tlase e be e sa hola hantle ebe o fumane malwetse ho tswa dipolekeng tse ding. Nako e nngwe hape e be e le hore poone ya rona e bodile ka hodimo ho ya ka nna bothata bona re ka bo lokisa ka hore, nakong eo e leng hore pula ha ya anela re nwesetse dipoone tsa rona hore di kgone ho hola hantle re etse bonnete ba hore dipoone tse leng hore se di le maemong a seng hantle di hodile re di tlose hore di se ka tshwaetsa dipoone dipoone tse ding, mme re etse bonnete ba hore poone ya rona hore re mobu wa teng o maemong a matle ka nako tsohle re etse le hore re sebedise di-pesticides hore dikokonyana di se ka holela hodima dipoone tsa rona mme di a di bodisa.

Ha ke founela motho ya nrekiseditseng polasi ke tlo mo botsa pele hore yena polasing mona o na jetse eng mme haeba yena o rekile polasi ho motho e mong motho eo yena o na jetse eng mona polasing hore ke tle ke kgone ho tseba hore ke eng e nka e jala polasing mme ke eng e nke keng ka kgona hore ke e jale.

Molekane wa ka poone eo ke e kotutseng e bodile, mme ke lahlehetswe haholo feela. Ke lahlehetswe ke tjhelete e leng hore ke tlamehile ho patala basebetsi ka yona ho hodisa kgwebo ka yona le eo ke e sebedisitseng ho reka di-pesticides le manyoho le nako ya ka eo ke e sebedisitseng ho lo lema e senyehile.

Dijothollo le meroho di na le molemo di le pedi empa meroho yona ha e etse ntho tse ngata. Ha o thola moroho moo o tlo tla o ja moroho feela ha o thola cabbage o tlo tla o ja cabbage feela, empa dijothollo tsona o ka thola poone wa etsa phoofo ka yona wa ba wa etsa le setampo wa fumana canola wa etsa mafura a ho pheha le ao baka wa ba wa etsa le dintho tse leng hore ke tsa ho hlapa ka yona.